Bendicela ukuthi ndivule umasingcwabane. Hayi ukuthi ndiyakoyikisa ngokuthembisa ukufa okanye ngokuthini, andiwuvumeli wena wedwa kodwa ndifuna ukuvulela thina sonke apha ukwenzela uba apho kuthe kwenzeka loo nto yenzekileyo sikwazi umntu ukunika umngcwabo olungileyo and kwaye omuhle. Ngoku bendifuna into endiyenzayo bendihamba ndicela apha kuni umntu ndimxelele ndingavele ndimfake kumasingcwabisane ndimxelele uba ndicinga ukwenza njalo ukwenza ngolo hlobo, ngoba besendicelile kwabanye ngoku besekushota wena tamkhulu.

Ndimbuze ukuba uza kumelana na ukuyibhatala le mali kwaye ingaba ikhona enye indlela anoncedakala ngayo kule nto afuna ukuncedakala ngayo ngaphandle koba aboleke imali. Ukuba ikhona ndimcebise ukuba akhe azame leyo ndlela, kodwa uba ke ngoku ayikho ndingathi ndimboleke imali.

Into eyenza abantu bakhawuleze bafuna uvula umasingcwabisane yile yoba bayayazi yeyona nto ekhawuleza ekulula ukufumana abantu kuyo leyo. Kwaye kwasoloko bekhona abantu abafuna umasingcwabisane and kwaye bathi uba imali ikhawuleze ingene apho kumasingcwabisane.

Ukuba awusebenzi ngoko bazawukwazi bona ke ngoku bathi bakunike imali kule mali okudala itsalelwa kuba ungenamsebenzi. Ngoku uthi futhi ngoku yinto entle lena yoba uyawuthi xa kunzima unganawo umsebenzi ube nayo imali ezawuthi ingene pha kulaa mali ubuyitsalelwa.

Ndikhetha inkampani ethi itsale imali ngenyanga encinci, imali ungazuthi ibe yimali enkulu. Kwaye yona le mali xa kuthe kwenzeka loo nto leyo usesibhedlele iza kubhatalela zonke izinto efuneke zibhatelwe kwaye iza kunika le mali ezawuthi ikuncede ngoku ungekabi rayithi kude kuyofika ixesha loba uphinde uphile ube rayithi.

Iindidi elokuqala leloba kudityaniswe kukhutshwe imali masithi amawaka amawaka eerandi amahlanu qho ngenyanga azawuthi anikwe loo mntu uthile ngaloo nyanga. Leyo ibizwa ngestokfela ngumgalelo wabantu. Enye endiyaziyo yile yoba kudityaniswe imali qho ngenyanga ezawuthi ngoDisemba kukhutshwe kuthiwe ukutya nezinto ezimnandi kuzo zonke ezi kubo bonke aba bantu bebethe besebenza lo mgalelo.

Indlela ethe yakhawuleza kakhulu eyanceda abantu yilena yosebenzisa ikhadi yoba imali eze ingene kwikhadi lo mntu umntu akwazi ukuya avele ayothenga angayo folela ibhanki aqale afumane imali ogqiba ahambe ayothenga ke ngoku. Ngoku le eyekhadi incede kakhulu ngoba imali ivele ingene ekhadini umntu athathe ikhadi lebhanki ahambe aye apho afuna ukuthenga khona izinto avele athenge khona.

Indifikele imali nyanga nanyanga njengoba ndiyekile usebenza ngenxa yobhubhane we-corona lena ebizwa ngoba yiCOVID-nineteen. Ngoko nje i-UIF yazama yandizisela imali ngoku ndingasebenziyo. Loo nto yandinceda ndanemali yokwazi ukwenza izinto ngoku ndingekabi namsebenzi.

Ndakhe ndava ukuba ezinye inkampani ezomasingcwabisane aziyikhuphi msinya okanye azikhawulezi ziyikhuphe imali ekufanele uba ziyayikhupha. Umzekelo xa kuthe kwenzeka eso siganeko zithatha ixesha ukukhupha imali ngamanye amaxesha zingayikhuphi kwa uyikhupha.

Iimfundiso zethu sisakhula sikhuliswa ukuba eyona nto yokuqala and eyona nto inkulu kufuneka uyenzile ebomini kukuzithengela okanye ukuzakhela ikhaya lakho. Ngoko ke loo nto isibonisa ukuba eyona nto inkulu yileyo ebomini ukuba nekhaya lakho uzithengele ikhaya lakho elithi wena.

Umahluko phakatho komntu obolekisa ngemali nebhanki umntu obolekisa ngemali uye afune imali yakhe kwinyanga elandelayo, kodwa yona ibhanki iye iye ifune imali encinci omane uyibhatala nyanga nanyanga kude kuphelele.